Vhuponi ha hashu a thi a thu vhona na muthu na muthihi zwawe kana na fhethu na huthihi hune ha vha hu tshi khou aluswa phonḓa.

Arali muthu a tshi tama u ṱavha nḓuhu u tea u zwi ita nga tshifhinga tsha musi tsho ḽimuwa, u thoma henefha kha ṅwedzi wa khubvumedzi u ya kha ṅwedzi wa nyendavhusiku, ndi tshone tshifhinga tshavhuḓi tsha unga ṱavha nḓuhu honeha mavu a tea u vha o tou nauswa zwavhuḓi a so ngo tovha na maḓi manzhi manzhi haaḽa ane a vha tshi vho to ita ḓaka, nga uri nḓuhu a dzi koni kana a dzi nga koni u nga putuluwa zwavhuḓi arali ho ḓalesa maḓi, hu tea uri hu vhe na manyora a vhuḓi uri nḓuhu dzi kone u aluwa.

Ngadeni yanga ndi takalela u ṱavha mavhele, nda ṱavha nyala, nda ṱavha ṋawa, nda ṱavha biṱiruṱi, tshiṅwe tshifhinga na maḓabula ndi a ṱavha.

Ndo no vhuya nda lingedza u ṱavha mafhuri honeha one a si mele zwavhuḓi e a mela ho ngo vhuya a aluwa zwino ya lini, zwe nda ya nda zwilimuwa kana nda tsivhudziwa nga khazwo ndi zwa uri ndo vha ndo ṱavha hayo mafhuri nga khalaṅwaha i si yone ndi ngazwo mafhuri hayo a songo kona u mela zwavhuḓi a so ngo kona u aluwa.

Vhurotho vhu re na goroyi vhupfhi vhu na mutakalo wavhuḓi, hezwi hupfi ndi nga nṱhani ha uri vhu itisa uri tsukanyo ya zwiḽiwa ngomu muvhilini wa muthu i tshimbile zwavhuḓi, zwa thivhela u vhurumelwa zwine zwa amba uri zwiḽiwa zwine zwa vha nga ngomu dangani ha muthu zwi vha zwi kho sukekanyiwa zwavhuḓi nga nṱhani ha yone guroyi, ipfhi i dovha hafhu ya khwinifhadza na kushumele kana kurwele kwa mbilu kana mutakalo wa mbilu.

Mukapu une nda takalela u ḽa nga matsheloni ndi mukapu wa makhaha, ndi houḽa une musi u tshi bikiwa u a kona uri u shele na swigiri ṱhukhu nyana u itelela u uri u ḓi fhelele musi u tshi yo ḽa wa kona u shela na mafhi, ndi a u funa nga uri u dovha hafhu na wone wa thusedza kha tsukekanyo ya zwiḽiwa ngomu dangani ha muthu.

Ee ndo no vhuya nda u ḽa mukapu wo bikiwaho nga makhaha u a ḓifha vhukuma arali wo bikiwa zwavhuḓi u so ngo tou dzhahiwa kana u songo tou ṱavhanyisiwa wo to bikiwa zwavhuḓi muliloni kana tshiṱofuni hune wavha u kho to dzhia tshifhinga tshawo zwavhuḓi, u a ḓifha nga maanḓa musi u tshi khou ḽa wo shela nyana na mafhi, tshenzhemo yanga ndi ya uri nawone u a thusedza nga maanḓa kha u khwinifhadza tsukekanyo ya zwiḽiwa ngomu dangani ha muthu.

A thi tu ḓivhesa zwinzhi nga ha makhaha lini, nga nnḓa ha yeneyo nḓivho ṱhukhuṱhukhu ya uri makhaha a ita mukapu kana na vhuswa vhune musi muthu o ḽa ha vha na mutakalo ha dovha hafhu ha khwinifhadza tsukekanyo ya zwiḽiwa ngomu dangani ha muthu.

Mashudu mavhi a thi athu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ṱavha guroi tsimuni yanga kana tsimuni ya hashu, ndi amba na kha vhahura vhukuma a thi a thu vhona na muthihi wavho a tshi khou ṱavha goloi.

Ee dzi weetbix ndo no vhuya nda dzi ḽa ndi sathu dzi ḽa ndi thoma nda dzhia kudongo kwanga kana ku dishi nda dzhenisa ṱhamusi hungavha ku tombo kana ku bḽoko kuthihi kana zwivhili, zwi tshiya ngaha uri ndi khou ṱoḓa u ḽa dzi nngafhani musi ndo no dzhenisa kha ku dishi kwanga nda mbo ḓi shela mafhi, honeha mafhi ndi vha ndo thoma nda dudedza musi wo a dudedza zwi a kona u tou tshimbila zwavhudi zwa ḓi fhelela.

Jungle oats na yone ndi tshiḽiwa tshavhuḓi tshine tsha vha na mutakalo tshine hafhu tsha thusedza kha u khwinifhadza tsukekanyo ya zwiḽiwa muvhilini kana dangani ha muthu, zwine nda ḓivha zwone ndi zwa uri i na dzi vithamini dzo vhalaho arali ndi kho to elelwa zwavhuḓi vithamini dzi ngaho, vithamini c na vitamin e ḓi ngana calcium arali ndi sa khakhisi zwi a wanala kha jungle oats, ndi mukapu wa vhuḓi nga mannḓa une na wone u tshi u ḽa u vha wo thoma wa tou bika sa zwezwiḽa zwe wa vha wo bikisa zwone mukapu wa makhaha.

Mutshelo wa kiwi ndi houḽa une nga nnḓa ha hone wa vha na lukanda lu no ṱoḓou nga ndi lwa buraweni, honeha wone u ne nga ngomu u tshivha u muvhala mudala kana hula nga tshikhuwa ha pfhi ndi green, wa dovha hafhu wa vha na thoro dzo to itaho tshitengeledzi dzine dza to nga ndi ntswu ndi zwine nda ḓivha zwone nga mutshelo wa kiwi, u ḓifha u a ḓifha vhukuma ri pfha hafhu zwa uri nahone u a thusedza nga maanḓa kha tsukekanyo ya zwiḽiwa dangani ha muthu.

Maapuḽa a shumisiwa kha u ita dzhusi, a dovha hafhu a shumisiwa kha u ita fruit cocktail, a dovha hafhu a shumisiwa arali u tshi kho ita biṱiruṱi salad, na kha dziṅwe dzi salad u a kona u a shumisa maapuḽa.

Dzhusi ya maswiri u nga ita nga u to kwaṱula maswiri honeha maswiri ahone a fanela u vha o to vhibva vhukuma wa kona u a kwaṱula ha bva haaḽa maḓi ane a vha nga ngomu wa kona ha u to nwa dzhusi ya hone ya maswiri.

Vhuponi ha hashu vho vhala vhukuma vhathu vhane vha vha uri vho fuwa mbudzi, vhunzhi havho ndi wana vha tshi dzi fuwelwa ṋama a si vhanzhi vhane vhavha vha kho to ṱoḓa mafhi adzo, ndi vhona ungari u funiwa ha mbudzi vhuponi ha hashu zwi nga ḓivha zwi tshi vhangiwa na nga ha uri ndi tshifuwo tshine tsha kona u konḓelela ṋamusi maḓi kana mvula i sa tu vha nnzhi, a tshi fani na dziṅwevho kana na zwiṅwe zwifuwo zwine arali pfulo i si tovha ya vhuḓi zwa tambula zwiṅwe zwa fhedzisela zwo fa, mbudzi i a konḓelela vhukuma gomeleloni.

Tshanduko ya kiḽima i khou thithisa vhukuma zwi tshi ḓa kha nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini, vhafuwi na vhalimi vha ḓiwana vhe kha khakhathi kana vhe kha nḓaḓo ya uri tshi ngavha tshifhio tshifhinga tshavhuḓi tsha u ṱavha zwikene kana tsha u fuwa zwifuwo zwikene, maḓi arali a si tsha wanala u fana na zwo na u fana na nḓila yo ḓoweleaho zwi a siya vhalimi vha si tsha to ḓivha zwavhuḓi zwa uri vha nga ṱavha tshifhio tshimedzwa lini, ha ḓi hu ḓi ngana zwifuwo wa wana zwi tshi tambula nga uri maḓi a tshi vha a sa kho wanala na mufhiso u tshi vha wo kalula nga nṱhani ha hone u shanduka ha kilima.

Vhathu vho fhambanaho vha shumisa mithenga ya zwinoni zwi tshiya nga hafho hune vhone vha tenda ngaho, hu na vhane vha tenda kha uri zwezwi wo dzhia mutengo wa tshiṋoni wa u to thoma hanefha kha mavhudzi kha ṱhoho zwi ya u ḓisela mashudu makene. Vhaṅwe vha ya i kuvhanganya heyi noni mithenga vha i ṱanzwa vha i rengisa vha tshi rengisela vha iti vha zwiambaro, ndi hezwi zwine wa wana zwiṅwe zwa zwiambaro nga maanḓa maanḓa zwa vhafumakadzi u tshi wana zwo ṱamiwa nga mithenga ya u nakelela yo fhambanaho ya zwinoni zwo fhambananaho.

U thukhula khuhu zwi a dzhia tshifhinga tsha mithethe ire vhukati ha miṱanu uya kha ya fumi zwi tshiya nga tshiimo kana vhuhulwane ha khuhu yeneyo ine muthu avha a tshi khou ṱhukhula, uri yo ṱhukhuliwa zwavhuḓi na ndi musi u tshi wana lukanda lwa hone lu si tshena na muthenga na muthihi nahone i songo vhuya ya kwama mavu lune wanga ri musi wo bika u tshi yo ḽa wa wana hu na mavu.

Arali i khuhu lukanda lwayo a lu vhuyi lwa bvisiwa lu ḓi to bikiwa lwa vha ṋama i no ḓifhelela ya ḽiwa vhathu vha ḓiphina.

Arali lukanda lwa tshifuwo lu tshi vha lu mukumba u ngaho wa kholomo, wa mbudzi kana wa nngu lu ḓi to vhambadziwa zwavhuḓi lwa oma lwa kona u shumisiwa kha u ita zwishumiswa zwo fhambananaho zwingaho zwienda kana masandazi, mirumba kana dzingoma.

Maḓi a fhisaho a tou sheliwa nga nṱha ha yeneyo khuhu yo ṱhukhulwaho nahone ayo maḓi a tea u sa vha a mufhiso wa fhasi ngauri musi mufhiso u fhasisa mithenga a i koni u tupuwa zwavhuḓi kha khuhu iyo, a dovha hafhu a si tei u vha maḓi a fhisesa ho ngauri musi a fhisesa u wari musi u tshi khou ṱhuvha ha vha hu tshi khou bva na ṋama ya yone khuhu sa musi i tshi ḓo vha yo vhibva nga wone mufhiso wa maḓi u re nṱhesa.

Musi mafhi a sathu swika makete a vhewa kha dzi kani kana maboḓelo mahulu a vhewa kha zwikwatudzi uri a si dzhene muya a si dzhene mufhiso.

Musi hu tshi khou ṱhavhiwa vhaṱhavhi vha tea u thoma nga u ḓiṱhogomela uri hu si vhe na a ne a ḓi huvhadza kana u ḓi tshea nga hezwo zwishumiswa zwine ha khou ṱhavhiwa ngazwo, hu dovha hafhu ha tea uri hu vhe na maḓi manzhi a uri tshetsho tshifuwo tshe tsha vha tshi khou ṱhavhiwa tshi kone u tanzwiwa zwavhuḓi hu bve zwoṱhe zwine zwi sa teye u ḽiwa musi hu tshi ya kha u ḽa etsho tshifuwo.

U ṱanzwa mukumba na u khwaṱhisedza uri uyo mukumba u ita mushumo wawo nga ngona asi zwine zwa nga itiwa nga muthu u fhiyo kana u fhiyo, kha tshitshavha vha tea u vha hone miraḓo ya tshitshavha vhane vha vha uri vho zwi gudela nahone vha a kona u zwi ita nga ngona.

Ee, i hone nḓila ya sialala ya u bvisa mukumba ndi yeneyi ine vhabvisi vha mukumba vha ḓi to shumisa dzi phanga.

Mashudu mavhi a thi tu vha na nḓivho yo ḓalaho nga kha heyinoni mbudziso zwine nda zwiḓivha zwiṱukuṱuku ndi zwa uri vhane vha funa zwinoni vhane vha vha uri vho zwi fuwa zwi ngavha zwi maivha vha ḓi anzela u ṱhavha nga tshifhinga tshetsho tshine vhone vhane vha funa tshone.

Vhuponi hanga vha kha ḓi vha hone vhathu nahone ndi vhanzhi vhane vha kha ḓi tou ṱhukhula khuhu nga zwanḓa, honeha vha hone vhane vha vha hu uri ndi vha fuwa khuhu vhane vha na mitshini ine vha ṱhukhula ngayo zwezwo arali murengi wa khuhu o humbela u thukhulelwa. Zwine nda vhona zwi khwine ndi zwenezwi zwa u ṱhukhula nga mitshini nga uri zwi ita uri na vhuṱungu vhune ha pfhiwa nga iyo khuhu ino khou ṱhukhuliwa vhu si tovha ha tshifhinga tshilapfhu.

Mashudu mavhi a thi tu vha na muthu ane nda muḓivha ane a ḓi tshilela nga u rengisa mukumba wa zwifuwo honeha nḓivho yanga ndi ya uri mukumba wa zwifuwo vhane vha u rengisa vha vha vha tshi khou rengisela vhaḽa vhane vha ita dzingoma, mirumba kana vhane vha ita nnzwa kana thambo dza u kokodza ngadzo, vhaṅwe vhavha vhatshi kho ita zwienda kana masadazi nga honoula mukumba.

Musi lukanda kana mukumba wa mbudzi kana wa nngu u tshi khou ya u bvisiwa hu thoma ha geririwa vhukuse kana mmvi dza uyo mukumba, u itela uri musi hu tshi yo thoma u tshewa lukanda kana mukumba u itela u lu bvisa ho vhuḽa vhukuse kana mmvi dzi si wanale dzi tshi khou rathela ṋamani.

Kha vhupo ha bulasi ṱhukhu maitele a u hama tshifuwo u ḓi wana enea ane muhami a thoma nga u vhofha milenzhe kana khwanḓa dza murahu dza tshifuwo a isa phanḓa nga u to hama nga zwanḓa.

Ee, tshenzhemo ya u ṱhukhula khuhu ndi nayo naho musi ndi tshi thoma u zwi guda zwo vha zwi tshi konḓa zwo vha zwi sa leluwi tshenzhemo ine athi nayo na luthihi ndi yeneyi ya tshizwino ya tshikhuwa ya u tou ṱhukhula nga mitshini.

Ee, ndo no zwi vhona nda ita na u shela mulenzhe musi hu tshi khou ṱhukhulwa nngu khathihi na yone kholomo, zwe nda zwilimuwa ndi zwa uri musi hu tshi ṱhukhuliwa nngu zwi a leluwa vhukuma ndi mushumo une wanga itiwa nga vhathu vhasa swiki na vhaṋa kana vhaṱanu lini. Honeha arali i kholomo hafho dzi a vhuya vhukuma ndi ngazwo ano maḓuvha vha hono anzela zwi ḽa zwa u tou thoma ya thuntshiwa nga hafhanoni murahu ha ṱhoho ngau ralo zwa sia zwi tshi leluwa u thukhula mutsinda wayo.

Nḓila dza sialala dzine dza shumiswa kha u vhulaha tshifuwo tshi ngaho kholomo ndi dzedzi dzine wa wana kholomo yo to hangwa hafhanoni kha maṋanga nga thambo ya ya ya hungelelwa na muri nahone muri wa hone u tea u vha u muri vhukuma wa midzi yo tsaho vhukuma, ngauri zwa sa ralo kholomo i ya kona u tupula hola muri musi i tshi vhona uri khuvhani ndi hone yo ṱangana na khakhathi. Zwo no ralo i mbo ḓi ri heiḽa kholomo ya vhofhiwa khwanḓa dza murahu ya kona u wiseliwa fhasi, ya tou vhofhiwa ya tou o ombiwa vhukuma i tshi khou ongolela u swikela onoyo o faraho tshihali a tshi swika hune a i ṱhavha nga hafhanoni murahu kha ṱhoho kana a tou ḽivha thwii henefhaḽa kha mukulo a ṱhavha hone.

Musi tshifuwo nga maanḓa maanḓa tshingaho kholomo tshono ṱhavhiwa ṋama ya hone i tou thoma ya tou nembeledziwa uri i phophe malofha uri musi i tshi ya u tsheiwa zwi leluwe nahone musi tshi nembeledziwa i vha yo vhewa kha dzi ḽa dzi kamara kana zwi rumu zwa zwixwatudzi zwi no vhidzwa upfhi ndi dzi cold rumu.